Mo setsong sa me, banna ba apara seope, mme basadi ba apare makgabe, mme di ne di a fetoga ka gonne mo society-eng, se re tshelang mo go sone nou yana, mo nakong re tshelang mo go yone jaanong, ga twe basadi ba tlampe ba apare ba ikhurumetse dirwe tsotlhe tsa bone, mme ba sa tlhagisa dikarolo tsa mmele, seo se ba se dira gore, e fetoge mme go simolola go aparwa diaparo tse e leng goreng di kgona go fitlha dikarolo tsa mmele.

Ee, ke akanya e le gore e ka aparegwa, ko meletlong e e tlotlegang jaaka di conference ka gonne le o ne ke moaparo mme ebile setso ga sa tshwaneng go latlhiwa, mme meaparo ya setso ke yone e tshwantseng go tlotliwa thata go gaisa moaparo emengwe, ka gore ke one, e go rutang sentle gore re bomang, re tswa kae, mme ebile re ya kae, kana moaparo wa di conference-e, ga wa tla ka fa wa rona, o tlile ka fa ka sekepe e le gore o tlile le makgowa.

Ke moaparo wa makgabe, ka gonne moaparo o, ke o ne wa baTswana tota, mme ebile o dira gore fa basadi ba o apere yana, ba seke ba imelwa ke diaparo thata, or ke one makgabe, ba kgona le fa ba bina setso sa bone, ba bine ba phuthologile go sena sepe se se ba kgoreletsang.

Nnyaa, ga ke nagane e le tsone tse di rotloetsang bana ba segompieno gore, ba apare jalo, ka gonne, go le gantsi mo segompienong batho ba kganelwa gore ba apare moaparo o ntshang dinama tsa mmele, mme baša ke bone ba bareng ke mebele wa bone, mme ba dira sengwe le sengwe se ba batlang go se dira, mme gape ga ba apara yalo nako e nngwe e be e le gore ba batla go kgatlhisa banna, ebile gape ba direla kgotsa go tsaya bo dinepe, ba kgone go di baya mo mafaratlhatlheng, ba kgone go ratiwa.

Di ya ka gore tsone di tlabe di sa tshwane ka mebala, mebala ya teng e tlabe e farologane, ke ka ga moo re ga kgonang go bona gore, motho wa setso se feng, ga re e tsaya sekai maZulu ba rata go apara meaparo e tshetlha, jaaka baTswana, go go tshetlha. Mme maVenda bone ke batho ba ratang go tsenya mebala e e farologaneng, mme ka serolwana wa le godimo jalo le jalo.

O tshwanetse go apara diaparo tse ditelele mme a seka a tlhagisa nama, seo se bontsha gore ke mosadi o nyetswe ebile o tshwanetse go tlotla monna wa gagwe, gape go bontsha gore setse a tshotswe, ga a tshwanela go tsamaya a kgatlha banna ba bangwe, sengwe le sengwe se a se aparang nou yaana, mme ga a sa apare sentle, o tshwanetse fela go bona ke monna wa gagwe e seng banna ba bangwe kwa ntle.

Diaparo tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka letlalo la podi, ga lo dirwa ka letlolo la podi yaana, ke itse seope, se e leng goreng se aparwa ke banna, le makgabe a e leng goreng aparwa ke basadi, mme gore goreng go dirwa ka letlalo la podi, letlalo la podi ke lone le le thata, mme ebile le bothitho, gore ga lo apere jaana, o ka se utlwe serame, mme ebile gape le ka se tlhoke gore o le fetole kgapetsakgapetsa, ka gonne o tla kgona go dirisa le le lengwe, sebaka se se leele.

Ke bona gore basadi le meaparo ya setso, ba tsamaisana, ka gore, fa mosadi apere ka tsela e rileng o kgona go bona gore ke mosadi a o nyetsweng, kgotsa o e le goreng ga isa manyalwe, a o tshotse kgotsa ise a nyalwe, mme jalo, ga go le jalo, gape re kgona go bona le dilo tse dintsi thata gore gape a o tlhokafaletswe, a ke le fetwa, kgotsa jaang.

Ke bona le tsamaisana le fashion-e ya segompieno fa gonne fashion-e, ya segompieno ga ke tla ke leba ke lebisa sentle, di tsaya menagano, kgotsa dikakanyo, ko meaparong ya kgale ya setso. Mme di dira diaparo tsa fashion-e ya segompieno go tsamaisana kgotsa gautshwane le mabapi le moaparo wa kgale wa setso, mme ke di bona fela e le moaparo e le nngwe fela, e sa farologaneng.